Ukuba ne-Wi-Fi ezikhungweni zikahulumeni ezindaweni eziningi, kuyasiza kakhulu. Lokho kwenza ukuthi abafundi abasafundayo bekwazi ukuyofuna ulwazi kumakhalekhukhwini abo noma kumakhompyutha. Bekwazi ukuthi bafunde babhale, kanye nalaba abafunda emanyuvesi. Abanye bayakwazi ukuthi baye ezikhungweni zikahulumeni beyofuna u-Wi-Fi ukuze bezokwazi ukuzimaketha bafune umsebenzi. Abanye bayakwazi ukusebenzisa le-Wi-Fi ukuze baqale amabhizinisi abo.

Esikhathini sanamuhla, ukusebenzisa ama-devices afana nekhompyutha aphathekayo kuyasiza kakhulu kubafundi besikole ngoba bayakwazi ukuthi babheke ngezihloko ezahlukahlukene abafunda ngazo, babuke amavidiyo befundiswa ngabanye othisha. Ngaphandle kwalaba abababona nsuku zonke esikoleni, futhi kuyasiza ukuthi bathole olunye ulwazi mayelana nezifundo abafisa ukuzenza uma sebese-university noma nezinhlobonhlobo zemisebenzi abangayenza noma bayifundele noma izinhlobonhlobo zamabhizinisi abangaziqala.

Ukusetshenziswa kwe-smartphone kungaba yisiphazamiso kubafundi abahlukahlukene uma bengakwazi ukuyisebenzisa. Uma i-smartphone uyisebenzisela ukufuna amavidiyo ezemfundo noma izihloko, noma udinga ulwazi. Zokuvivinywa, ukuzilolonga, nezifundo zokusebenzisana, kumele ugxile lapho ngoba uma ungazazi ukuthi i-smartphone uyisebenzisela ini, lokho kungadala ukuthi ugcine usuvula nezinye iy'ndawo ongazidingi kudleke isikhathi ongabe uyafunda ngaso.

Ukuze isikhangiso sami sithinte abalaleli, kumele ngikhulume lokhu okudingwa abalaleli. Isikhangiso sami uma simayelana nentsha, kumele ngikhulume ngezinto ezithinta intsha. Uma simayelana nabadala, kumele sikhulume ngezinto ezithinta abantu abadala njalonjalo. Esikhangisweni sami kumele ngizame ukungakhulumi amagama aziswana, ngikhulume ngamagama azogqugqumezela abantu ukuthi bathenge impahla yami.

Izikhangiso zomsakazi ziyafinyelela kubathengi abaqondiwe ngokwahlukahlukana kwabo, ngoba ukufinyelela kwesikhangiso ngomsakazo kumuntu ongaqondene naso uyakwazi ukuxoxela omunye ngaso bese eyothenga leyo mpahla okukhulunywa ngayo.

Kufanele kakhulu ukuthi ukhokhe imali ukuze ukwazi ukusebenzisa izinkundla zezezindaba ezifanayo, ngoba laba bantu abafunda iy'ndaba, basuke nabo bezodingwa ukuthi bakhokhelwe. Izintatheli ezifuna hamba zifuna funa lezi ndaba, nazo zidinga ukuthi zikhokhelwe. Nokuzishicilela lezi ndaba, kudinga imali nakho. Nawe ukuze ukwazi ukusebenzisa lezi nkundla zezindaba, kumele ukhokhe.

Uma ngingathola idatha elingenamkhawulo, ngingalisebenzisa ukuthi ngikwazi ukuqhuba izifundo zami, ngikwazi nokuqala ibhizinisi lami. Ukuba naleli datha kungangifundisa ukuthi ngilonga kanjani idatha futhi ngizinika kanjani isikhathi , nesikhathi sokuba nomndeni wami.

Ngingadumala kakhulu koda engingakwenza ngingazama ukuthi umdlalo ngiwubuke efonini yami noma ngiwulalele kwezinye izinkundla zokuxhumana.

Ukubeka kwezinto obala kudala ukuthi nabatshali zimali nabaxhasi, bazi ukuthi imali yabo ibenzeni, kuphi, ngasiphi isikhathi, futhi lokho kudala ukuthi nabalaleli noma ababukeli bazi ukuthi izimali ekusuke kuxhaswe ngazo zisuke zenzeni.

Emcimbini ngingamukela wonke umuntu ukuthi abambe iqhaza. Lokho kusho ukuthi baningi abantu abangangenela umcimbi. Nezibukeli zibe ningi . Ngokuhlukahlukana kwamaciko kungaba khona noma ngokuhlukana kwemiculo. Kungaba umaskandi, umbhaqanga neminye imiculo.